Ngicabanga ukuthi ezemidlalo zibamba iqhaza elikhulu ekuthuthukiseni ukuphila kahle komzimba nokwengqondo. Kuyasebenzisana nokuzwelana, ukuxhumana, ukulalelana, ukubambisana, ukubekezelana, nokuxazulula izinkinga ndawonye.

Uma kwenzeka nomcimbi kwezemidlalo wamazwe ngamazwe, kudinga kube nodlelwane olunobuhlakani phakathi kukahulumeni, izikole nezinhlangano zemidlalo, ukuze lo mcimbi ubenemiphumela emihle kakhulu.

Ngingamuchazela umzali okholelwa ukuthi ezemidlalo zimoshela ingane yakhe isikhathi, ukuthi ezemidlalo zisiza kakhulu ngokukhulu komzimba komntwana. Ithuthukisa impilo yengqondo yomntwana, ifundisa amakhono okuphila futhi ikhulise nokuzethemba komntwana.

Uma ngingangena ezicathulweni zomqeqeshi uSimo Buthelezi, oqeqesha ithimba le zemidlalo esikoleni sethu, ngingakhuthaza abasubathi abangabafundi ukuthi bagxile kakhulu enhlalakahleni yabo yonke, impumelelo yabo ezifundweni ukuze baphumelele kakhulu ukwenza kahle.

Ukudlala imidlalo akukhathalekile ukuthi useqembini lomphakathi noma esikoleni. Kunikeza izimfundo eziningi zokuphila ezingazuzisa abantu abasha.

Zibalulekile kakhulu izinto zokusebenza ekulandeleni ukuzilibazisa futhi lokhu ukuthinta kakhulu ukufinyeleka kwabantu abasha.

Uma ngixoxa nomphathi wesikole sami, mayelana nokwethula umdlalo omusha ohlelweni lwezimfundo zesikole, ngingaphakamisa imidlalo efana nomdlalo osuselwa izibalo kanye ne-chess.

Nasi isithombe esithatha imizwa yokusekela iqembu eliyintandokazi. Injabulo, ukuziqhenya, nokudumala, konke esigcawini esisodwa.

Ukukhuthaza ukufunda kwamasiko ngesikhathi sefestivali yemidlalo entsha, ungahlela imisebenzi yokukhuthaza ukusebenzisana, ukuqonda nokwazisa amasiko ahlukene. Ubusuku bokushintshana kwezamasiko nokushintshana okulimu.

Ezemidlalo ziyithuluzi elinamandla kakhulu lokufundisa amakhono abalulekile empilweni, asiza abantu ukuthi baphumelele. Ngaphandle nangaphakathi kwenkundla. Ukuziphatha, ubuholi, nokuxhumana.

Imidlalo eku-inthanethi ingaba ithuluzi elibalulekile kakhulu lokuthuthukisa amakhono abalulekile njengokucabanga okujulile, nokuxazulula izinkinga, nokusebenzisana.

Ezemidlalo zidlala indima ebalulekile ekulongolongeni ukuzethemba kumuntu omusha, ukuziphatha kahle, kanye nokuzithuthukisa komlingiswa jikelele.

Imisebenzi yemicimbi yamazwe ngamazwe. Kuqinisekisa ukuthi bonke ababamba iqhaza bazizwe bebalulekile, bazisiswa futhi behilekile.

Ukufinyelela komphakathi ezindaweni zemidlalo ezonakele kudinga uhlelo oluhlelekile lokusabela ezimeni eziphuthumayo, olubeka phambili ukuphepha, ukuhlola, nokwakha kabusha.